Ee zwo fanela uri hu shumiswe zwiḽiwa zwa sialala fhedzi ngauri ndi vhuṱambo ha sialala ende na nṋe ndi songo ḓowela u ḽa ndi khou teya u thoma u guda u ḽa zwiḽiwa zwa sialala.

Ngauri vho mme hu vha hu lwo u thoma vha tshi vha vho mme ende havho vhathu vhahulwane vho no ḓi vhuya vha vha vho mme murahu so vha na tshenzhemo yo kona uri vha kone u i fhirisela kha vho mme vhaṱuku.

Vhana vha fhedzisela vha tshi khou lovha ngauri hangei fhethu zwiṅwe zwine zwa itiwa a zwi a zwi ngo to leluwa ende a zwi ngo tsireledzea ende arali muthu a songo pfumbudziwa anga fhedzisela a kho ita uri vhana vha ri sie.

Ndi ḓivha tshaka mbili. Ndi ḽeḽi delele ḽine vha ḓi ḽika ḽine ra ḽika tsumuni na mandande. Mandande nao arali u nga ṱanganisa na thanga zwi ḓi ita delele ndi dzedzo thaiphi dzine nda dzi ḓivha.

Ndi tshi imiswa tsha tsha zwa mutakalo tshi tea u langula tsha zwa mutakalo zwa zwa zwa mvelele ndi vhone vhane vha teyo u langulaho ndi nnyi o no kona u imisa muḽa.

Ndi u itela uri zwiḽiwa zwi kho bikiwa lwo linganelaho na, zwi sa bikwe lune a lwo ngo swika ende zwi sa swe kana zwa bikwa lwo kalulaho.

Ee vhaashela mulenzhe ngauri vha ṱuṱuwedza na mabindu a vhathu vhane vha rengisa zwiṱaraṱani, vhane vha rengisa mitshelo, vhane vha bika zwiṱaraṱani.

Mutshato wa wa zwa mvelele ya u khou tshata nga mvelele white wedding ndi zwithu zwa makhuwa.

Ndi zwa ndeme ngauri na musi ri na mvelele ri ḓi dzulela u biḽiva uri hu na hu na mudzimu so ndi zwa ndeme u thoma mushumo nga thabelo tshifhinga tshoṱhe.

Ndi zwa ndeme ngauri mavhudzi anga fhedza a kho dzhena zwiḽiwani ende u itela u vha na mutakalo a ri ngo tea u ḽa zwiḽiwa zwine zwavha na mavhudzi.

Mirundu ine ya imisiwa ndi ine ya vha yo imisiwa dzi thavhani hune vhathu vha ṱuwa vha ya thavhani for tshetsho tshifhinga tshifhinga tshilapfu vha kono u vhuya nga murahu vho no fhedza.

Ee. Ndono vhuya nda ḓi wana ndi khou ḽora u vha kha mbingano mara nga kha nga kha mvelele ya hashu a thi a thi ngo tendelwa u ḽora ngori zwi vha zwi khou sumbedza hu ḓo vha na lufu.

Ndi nga zwi takalela ngori ndo rali ndo no vhesa na miṅwaha minzhi ende zwi amba uri hu na zwiṅwe zwithu zwine a thi khou zwi pfesesa zwino arali munwe muthu anga nṱanganisa ndi nga vhona ungari ṱhamusi zwi nga shuma.

Zwi amba u ṱalukanya mvelele ya hawu ende u ṱhonipha mvele hawu tshifhinga tshoṱhe na u sumbedza uri iwe u wa ḓi hudza nga mvelele ya hawu.

Ṅwana muṅwe na muṅwe u tea u vha na dzina ngauri ri nga si ḓo dzula ḓuvha na ḓuvha ri ndi khou muvhudza uri ṅwana, ṅwana. Muthu muṅwe na muṅwe u tea u vha na dzina zwi tshi sumbedza tshiga tsho uri uyu muthu ndi nnyi.

Thikho ya muṱa i a ṱoḓea ngori ni tshi kho yo tshata hu ḓo vha na zwithu zwinzhi zwine na zwi ṱoḓa hu ḓo vha na thikhedzo nnzhi ine na i ṱoḓa so thikho ya muṱa ni a i ṱoḓa nga hetsho tshifhinga.

I fhambana nga mivhala. Mivhala i ya amba oyu muvhala no u ambara hu vha hu tshi khou itea mini kana o yu muvhala no u ambara u vha u tshi kho itea mini u fana na masheḓo, masheḓo ni nga si ambara ni kho u tshata.

Domba ndi ḽa uri vhana vhaṱuku vhane vha vha vhasidzana vha tshimbile vha ye haningei vha yo u tshina ḽi tshi yo fhela he ḽi ya domba vha kono u ṱoliwa uri a vha vhathu vha ḓi vha Vhasidzana sii naa.

A thi vhoni uri ndi khou tea u ṱwa ndi khou vhetshela khonani yanga mutsiko hu nori una mutsiko wawe wa wa munyanya ndi kho tea u to ita uri ndi kono u ḓa na thandululo nṋe muṋe.

Ri bika zwiḽiwa zwa sialala nga ḽa masi, ḽa sialala na nga mutshato tshifhinga tshoṱhe hu tshi vha na mutshato ri tea u bika zwiḽiwa zwa sialala.

Mulamuleli zwi amba uri ndi muthu ane a dzulele u lamulela tshifhinga tshoṱhe nndwani zwi nga to amba u fana na mudzimu u wau lamulela maṱunguni oṱhe ane wa vha uhone, kha nṋe zwi amba zwezwo uri u muthu ane u wa nda mulayo ndi sa ḓivhi ndi sina thandululo ya zwithu.

Ndi nga ṱanzwa mashonzha haaḽa mashonzha a vha a na maḓi ndi tshi khoto bva ṱanzwa nda panga bodoni, nda shela na zwipfhura zwiṱukuṱuku, nda a kadzinga ndo no fhedza u a kadzinga nda kono u shela ṱamaṱisi nda shela maḓi a muthotho.

Tshigombela, malende, tshifasekano, domba na zwiṅwe zwinzhi zwine vhathu a ri tsha zwi tevhelela.

A thi vhoni uri huna zwine zwa nga itea hu to ṱai vhathu vhone vhaṋe vha ya ṱhonifha mvelele na u ṱhonifha maitele na u u ṱhonifha vhathu vhahulwane ngori huvha hu vhone vhane vha vha vho vha vhudza uri a zwi ambiwa.

Hu na luimbo lwa, mifhulu kha yi lile, mifhulu kha yi lile, ndi luimbo lune lwo ḓowelea tshifhinga tshoṱhe hu tshi khou tshatiwa kha Tshivenḓa vhathu vhanzhi vha a lu lidza ho lu luimbo.

Nṋe ndi vhona uri a hu na thaidzo nga ngauri zwiambaro zwo no nga masheḓo, zwiambaro zwi no nga misisi ro ḓi aluwa zwi tshi kho ambariwa hezwo zwithu zwi si na zwikipa.

Nṋe dovhi zwi to bva khori ndi kho bika dovhi ḽa mini ḽa mashonzha kana ḽa mukusule, ḽa mukusule ndi ḓi to bika mukusule nda thoma ngo u bika mukusule nda fhedza nda koḓela nga thanga.

Ee nṋe ndo takalela bega hu to ṱai a thi nga ḓi dzulelo thi nga ḓo dzulelo u iḽa ngori a i na mutakalo ende i nga ita uri ndi none ndi si khou funa u nona.

U fanelo u laiwa, u laiwa nga ha mbingano uri hu itea mini mbinganoni ende a tshi swika ngei vhuhadzi hawe a ḓi farise hani u itela vha tshi a tshi swika ngei a kono u vha tshivhonelo tshavhuḓi tsha muṱa wa hawe.

Nṋe ndi funa a tshi ḓi ambarela zwiambaro zwiṅwe na zwiṅwe zwine ene muṋe a zwi funa nga mannḓa arali zwi zwiambaro zwine zwa vhonala uri muthu u sumbedza a na ṱhonifho ende a tshi bva muṱani wa vhuḓi.

A thi vhoni uri vha ḽa lwo linganelaho ngauri sa vhathu vhatswu vha dzhia uri uri munna a pfhi munna ndi munna o khwaṱhaho u tea u dzulela u tambula.

Hai ndi vhona uri a huna ṱhoḓea ya uri ṅwana a fhiwe madzina ono fhira mavhili ngauri u vha a kho teo u ita mini nga ha ya madzina oṱhe.

Ndi ya uri vha kono u vhonala uri ndi vha mvelele ifhio ende ndi vha lushaka lufhiyo vha kono u ḓi ṱongisa nga mvelele yavho ende vha kono u vhambadza mvelelo yavho kha vhaṅwe vhathu.

Ehe minyanyani ri vhona vhathu vha tshi ambara zwithu zwo no nga misisi, mikhasi na miṅwenda zwayo yo to ralo.

Ndi nga i landula ngo to u u tsivhudza vhananga vha tshi kha ḓivha vhaṱuku nga zwithu zwo no nga miḽa na mini uri na vhone vhaṋe arali vha tshi humbula u shavhela vha ḓivhe uri vha kho ḓi panga kha mini.

Ndi nḓila dzinzhi dzi ne nda teyo vho uri ndo vhea zwidodombedzwa zwanga zwoṱhe zwine nda kho ḓo zwi panga kha hetsho tshidzimba u fana na dzi nḓuhu na dzi ṋawa zwoṱhe ndivhe nazwo musi ndi sa thu thoma u bika.

A thi tu to vhuya nda to zwi sedza nga u ralo mara ndi ḓi vhona uri mvelele nnzhi ya vho rine ndi mvelele ya vho rine vhavenḓa a si vhathu kanzhisa vhane vha to dzhia dzi mvelele dza vhaṅwe vhathu.

A thi tovha na zwine nda nga kanzhi, kanzhisa a thi to ḓivhesa zwinzhi nga ha mvelele ya mbingano ngauri thi thu vhuya nda ḓi wana ndo vhingiwa.

Ndi u vhona uri mvelele i ya tevhedzeliwa tshifhinga tshoṱhe vhathu vha dzulela u tevhedzela mvelele ri si laṱe mvelele yashu.

A thi thu to vhesa muthu wa tshitaela, muthu wa dzi fesheni na u bika na mini ndi muthu ane ndi a ḓi bvafhela a thi tu vhuya nda ḓi wana ndi tshi tshi kho dzhenelela.

A dzi tsha shuma hu tovha na zwiṅwe zwifhinga ṱhamusi muthu o to humbula zwiḽiwa zwe a aluwa a tshi zwi ḽa a kona uri eyi ndo to ṱuvha thophi ya kona u bikiwa thophi mara a ri tsha to zwi sedzesa zwiḽiwa zwa sialala.

Ndi nga ṱuṱuwedza uri vha ḓo dzhena muyani ende vha ḓo vha, vha ḓo vha na dziphaṱhutshedzo nga mannḓesa nga muzika wa vho rine ngauri ri imbela muya.

Zwi ṱuṱuwedza uri na musi ri tshi kho vhona uri tsho ambariwa tshiambaro tshi ambarisiwa hani u itela uri ni kone u ḓivha uri na musi na tshi renga zwi ambori tshi ḓovha tshoto dzula tsho to rali.

Nṋe ndi funa zwiḽiwa zwa sialala ende ndi zwi funa zwo to bikiwa nga vhakegulu vho to zwi bika nga tshetshiḽa tshikale tshe zwe vhavha vha tshi zwi bika ngazwo vha songo shela zwinzhi zwinzhi zwine zwa vha zwa musala uno.

Hokwo ku tshilele a si kwone ngauri havho vhanna vha vha tshiri vha tshi swika hangei makhuwani vha swika vha ḓi wanela vhaṅwe vhathu vha ḓi isela phanḓa na vhutshilo vha hangwa uri vho sia vhafumakadzi vhavho na vhana hayani.

Ndi yo uri vha kone u nthusa uri ndi kone u ṱanganyisa hani zwiambaro u fana na uri tshiambaro tsha so ndo tshi ambara na tshithu tsha so zwi a naka kana khaḽa ndo i ita na hei khaḽa zwi a naka.

Zwi dzhia tshifhinga tshilapfhu nga mannḓa kha muthu o no tonga sa nṋe wa musalauno ane a tho ngo to ḓowela u tou bika zwiḽiwa u fana na tshidzimba, tshidzimba tshi lenga luṅwe ni ḓo tshi bika ḓuvha ḽoṱhe.

Ndi vhona zwi si na na thaidzo uri vhafumakadzi vha ambare zwikete vhanna vha ambare marukhu ngauri zwi ḓi thusa uri hu ḓi kone u vhonala.

Fesheni ya vhafumakadzi i shanduka i tshi dovha i tshi vhuya na heneiḽa ya kale u fana na marukhu a no pfhi dziphaḽaza o ḓi dovha a vhuya zwino o vha a hone nga tshikale o dovha a vhuya zwino.

Dzi ṱanganya ngori dzi nyaga u thusana ndo rali ndi tshi khou bika tshidzimba ri ḓo nyaga u thusana ende zwi ita uri ri vhe ri kho ḓi vha ri roṱhe ri kho ḓi amba ri kho ḓi thusedzana hanefho na hanefho.

Musi vha vhahulwane kana vha vharangaphanḓa vha tshi balelwa u kona u ṱanganyisa musalauno na zwithu zwa tshi kale.

Vhurangaphanḓa ho vhumbiwa nga u pfhi vhuhosi vhu to bebelwa zwi ambori vhathu vha henengei vhuhosini vha a kona u khethekanea uri oho inwi ni ḓo fara vunḓu heḽi inwi ni ḓo fara muvhundu hoyu.

Hu ambariwa miṅwebda kanzhisa muthu ane avha a tshi khou maliwa ndi ene ane a ambara ṅwenda wo fhelelaho havha vha dzi pheletshedzi vha ambara misisi na zwikipa.

Ndi vhona uri zwithu zwi kho tea u gonya ngauri zwithu zwi khou ḓura zwi amba uri na malabi vha kho ḓi a renga u ḓura na mitshini yavho na uri mitshini yavho vha i ṱhogomele zwi vha zwi kho ḓura tshiṅwe na tshiṅwe kha vhutshilo ha ano maḓuvha.

Hu na malungu haaḽa a no to pfhi a sathaḽaithi haaḽa ane avha a na ḽi ḓithu ḽa waithi nga murahu haaḽa malungu a ya nakisa musi muthu o ambara misisi yawe kana miṅwe.

Nda mannḓesa zwi khou rungesiwa ngauri haano maḓuvha mitshato yoṱhe na minyanya ya tshivenḓa vhathu vha vha vho ambara misisi vho ambara na miṅwenda zwo naka.

Fesheni i to amba uri zwithu zwi dzula zwi tshi kho tshintsha ende ri nga si tu dzula ro to farelela kha zwithu zwithihi ngauri zwithu zwi dzukela u shanduka .

Hu na mutsiko muhulu hu na mutsiko muhulu nga nṱhani ha uri ri na vhudavhidzani, vhuleludzi ha vhudavhidzani vhune vhathu vha vha vha tshi khou pangelana.

Zwi bikiwa nga mulilo na nga dzi bodo hedziḽa dza milenzhe miraru tshifhinga tshoṱhe ni tea uri ni vhase mulilo nga khuni kana tshiṱangani.

Ndi nga si to mu tsivhudza, ndi nga mu tsivhudza uri zwo fanela uri ṅwana a kone u ḓivha dzi mvelele dza vhaṅwe vhathu zwi thusa badi uri ni tshile ni tshi ḓivha dzi mvelele dza vhaṅwe vhathu.

Ndo no ḓi wana ndi khou ḽa mara thi ngo to pfha i tshi to fana na ine nda i pfha yo bikiwa hayani nga makhulu wanga ndo pfha ungari vho shela.

Ndi masiandoitwa a uri hoḽa wa vhafumakadzi u ḓo sala a tshi borea wa munna nae u ḓo swika hangei makhuwani a vho wana muṅwe muthu ane a mu mvumvusa.

Ndi zwa ndeme ngauri ni ngasi kone u fara zwithu zwoṱhe zwiṅwe zwi vha zwi kho lugisiwa nga mabodo mahulu ende a ḓo nyaga rine tshifhinga tshoṱhe so ndi zwa ndeme.

Vhathu vha tshitshavha tsha hashu a si vhathu vho no tou tevhelelana na dzi fesheni na mii ndi vhathu vhene ndi vhathu vha sa, vha tshe vho fara tshikale.